Swi endla leswaku u kota ku vulavurisana na vanhu va tindzimi to hambanahambana xikan'we na loko wo tshuka u kumile ntirho eka matiko ya ku fana na vo KZN ende wena u karhi u huma eLimpopo u vulavula Xitsonga loko u karhi u tiva Xizulu swi ta ku olovela ku ri u fika u kota ku vulavurisana na vatirhikulobye va le KZN.

Sweswo a swi na a swi na a swi na nkingha ntsena munhu un'wana na un'wanyana a va a karhi a tiva culture ya yena ende a tshama eka yona ku fana na le mintirhweni ya ku hambanahambana hi siku leri vitaniwaka cultural day hi va hi hlanganile hi ku hambanahambana eka mi eka eka eka mindhavuko ya hina yo hambanahambana kambe sweswo a swi endli or a swi vuli leswaku hi fanekele hi nga ha vi xilo xin'we hi xilo xin'we tanihi ma South Africa-Dzonga kambe hi tlhela hi va na vutiyimiseri eka ti culture ta hina or eka mindhavuko ya hina.

Eka u vutihlamuleri byo burisana hi malovolo munhu loyi a nga na a hlawuriweke ku tikuma a karhi a ya burisana na vona i malume malume hi yena a nga na mpfumelelo wa ku famba a ya burisana hi timhaka ta malovolo.

Hikuva a karhi a ri na leswi vitaniwaka ku ri i vutiyimeri responsibility se loko munhu a karhi a kula na tona ti va ti karhi ti engetelelana so sweswo swi endla leswaku munhu a va na ku kula kahle.

Na sweswi na ha vula ni lava ku fana na Julias Malema i munhu loyi a nga na vutihlamuleri eka swilo hinkwaswo vutiyimeri eka Afrika-Dzonga xikan'we na matikokulobye.

Swi hi pfune leswaku hi fanekele hi va na ku hloniphana hi va na ku hloniphana eka maendlelo ya swilo leswi swi katsaka na ndhavuko wa hina vukreste lebyiwani byi endla leswaku hi tiva ndhavuko wa hina hi wu hlonipha wu tlhela hi hloniphana na hina hi vu hina.

Leswaku a titwa a chavelelekile a swi sunguli hi yena ende a swi heteleli hi yena.

Ya ha ri ya nkoka swinene n'wanuna a nga pfumeleriwangi ku tikuma a tekile n'wansati a ya n'wi veka emutini wa yena a nga n'wi lovolangi hikuva hi xa mundzuku loko ko endlekela swo karhi i ta va a ri ekhombyeni swinene so n'wanuna u fanekele a lovola n'wansati wa vanhu loko a lava ku lava ku n'wi teka ya n'wi endla nsati wa yena a ya tshama na yena mutini wa ka vona.

Hikuva va karhi va landzelela leswi vitaniwaka ku ri is a cultural day na ku va va karhi va hlonipha va kulukumba va ka vona or vakhegula na vakhalabye va vona lava va nga ta va karhi va va tsundzuxa hi ndhavuko wa vona wa Xitsonga sweswo swi ta endla leswaku vantshwa va tshama va karhi va tiva timitsu ta vona ta Xitsonga lomu va sukaka kona na lomu va fanekeleke ku ya kona leswi swi ta endla leswaku ku va na vuhlayiseki lebyikulukumba ematikweni ya le xi kaya exikolweni ku fanekele ku va na leswi hi swi vitanaka ku ri i culture or ndhavuko siku ra ndhavuko laha ku nga ta va karhi ku tlangeriwa mindhavuko na mitlangu ya ku hambana na hambana na ya ndhavuko ya hina ya Xitsonga sweswo swi ta endla leswaku na vantshwa lava va taka u ri na vantshwa lava va nga kona eka nkarhi wa sweswiwani va nga rivali ndhavuko wa vona.

Mina hi ku ya hi mina a ni voni ku ri na mpfuno wa ku va u ri na swona swi ri swimbirhi xikulukumba i ku va munhu a ya a ya sayina ka home affairs leswaku u catile munhu wo karhi naswona loko hi karhi hi endla leswiwani swa ndhavuko wa mucato wo endla ku va leswaku swi kota ku tiva hi mani na mani va va ti witness leswaku hi catile swikulukumba i ku ya hi ya sayina ka home affairs leswaku hi catile leswi swa mucato wa xilungu a ni voni swa ha ri na nkoka ku va ku waste mali.

a nga tweriwi vusiwana a nga tweliwi vusiwana a i dye timali ta vona u fanekele a humesa hakela timali ta vanhu mara hina wa ta hlamuseteriwa leswaku ku tikeriwa ka yena ku tikeriwa ka hina hinkwenu a swi vangelanga yena ntsena stress na hina van'wani xa hi khoma kambe a va ni matirhiselo lamanene ku ya emahlweni eka vanhu hinkwavo.

I tiholideyi leti vitaniwaka ku fana na hi siku ra savata leti ti va ka kona hi April eka lembe rin'wana na rin'wanyana hi Dzivamisoko hi kona hi tlangelaku ti holiday ta ta ta ku fana na teto leswi hi swi vitanaka ku ri i Good good friday laha hi va hi karhi hi tlangela siku ra savata hi tindlela to hambanahambana hi ku va hi karhi hi etikerekeni to hambanahambana na hi ya ha ri tlangela hi tsaka hi tsaka hi na tiholideyi ta ku fana na vo Christmas holidays laha hi va hi karhi hi tlangela ku velekiwa ka Hosi Yesu.

I tinghozi leti ti va ka kona emagondzweni vanhu a va chayeli hi vukheta van'wanyana va chayela vatswotswiwile leswi swi kha swi endlaka leswaku ku va na tinghozi ta ku hambanahambana na emagondzweni.

Swihlawuhlawu leswi swi nga kona eka vatsonga i ku va hi nga i ku va hi nga koti ku hambanisa exikarhi ka vatsonga va le Zimbabwe ku nga matsonga machangani na matsonga ma le giyani ku na xihlawuhlawu lexi kulukumba swinene loko swi vanga leswaku ku va na ku zondhana na ku hambana na hambana na ka vutsonga bya hina a hi swi tivi leswaku matsonga hi wahi machangani hi wahi sweswo swi endla leswaku ku va na ku hambana swinene na ku lwa exikarhi ka hina matsonga machangani.

Hi na vatatana hi fanekele hi dyondzisa vana va hina ngopfungopfu lava xinuna vo tikhomi na vutihlayisi eka vutomi lebyiwani naswona hi fanekele hi swi tiva leswaku hi hi fanekele hi va dyondzisa yini leswi swi nga ta kota ku va pfuna hi xa mundzuku ene nakona hi fanekele hi hlayisa vavasati va hina ku nga ri ku va fumbutela or swin'wanyana swo biha kambe hi fanekele hi hi va khoma kahle hi va hlayisa hi va va va va tatana lavanene lava hi xa mundzuku vana va hina or vavasati va hina va nga ta va proud hi hina va nga ta ti ba xifuva hi yini.

After rifu ku fanekele ku va na leswi swi vitaniwaku ku ri i ku tlilina ku basisa sweswo swi endla leswaku ku nga va na mabadi or ku nga vi na swilandzelo swo biha swi nga ta va kona or makhume lama ya nga ta va kona so ku fanekele ku endliwa swo ku tliliniwa ku basisiwa emutini.

I mitirho ya yena leyinene loko munhu a ri na mitirho leyinene ya kahle yi ta endla leswaku ku va na xikombiso lexinene eka wena loko u karhi u hlayiseka kahle u hanya kahle na vaakatiko va ka n'wina na ku va pfuna hi lava lava va lavaku swi pfuno u nga na swona u kota ku va pfuna vapfuni sweswo swi ta endla u va na xikombiso lexinene leswaku wena u maakatiko lowunene lowu tirhekaka u kota ku pfuna vaakatikokulorhi.